Izinto ezinhle ngebhasi ukuthi lishibhile, futhi noma uhamba ngebhasi nje, uhlala kahle awufiki ukhathele la oya khona kodwa nje izinto ezimbi ngebhasi ukuthi, eyi lithatha isikhathi eside makuwukuthi nje uwumuntu ujahile, eyi lithatha isikhathi eside, nanokuthi-ke futhi iy'ngozi ey'ningi ezenzakalayo emgwaqeni kuya kube kancane kungalona ibhasi. Ngakho-ke nje ey'ntweni ezimbi kakhulu ngebhasi ukuthi iyingozi limbandakanyeka ey'ngozini isikhathi esiningi noma kungasilona-ke elisuke mhlampe linephutha emgwaqeni, koda nje iy'ngozi ey'ningi zenzeka ngebhasi.

Into efika engqondweni yami ngaleso sikhathi ukuthi ikahle kahle kushuthi kusuke sekumele ngiphumule ngoba ngihamba amabanga amade, indawo ekhokhelwayo phecelezi i-tollgate lisuke selisho ukuthi usuhambe ibanga elide usuwelela komunye umngcele manje, ngakho-ke kusho ukuthi sekumele ngabe uyaphumula ukuze uzothi uma usuthatha uhambo futhi lolu lwesibili kube ukuthi uphumule ngokwanele. Ilokho nje engingakusho ukuthi ngicabanga ukuthi uma ususondele endaweni ekhokhelwayo ila khona osekumele ubone khona ukuthi, hhayi, sengishayele kakhulu ake ngiphumule la ngoba indawo futhi engiyoyithola ekhokhelwayo yila khona sekumele futhi ngiphinde ngiphumule khona.

Hhayi, usizo labashayeli lwamakhasimende olunikwa abashayeli bamabhasi ngicabanga ukuthi luhle kakhulu ngoba kwesinye isikhathi indlela yokukhokha emabhasini awukhokhi nje usukhokha usugibela uyaye uthenge ithikithi. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi indlela yakhona yokuphathwa kwamakhasimende inhle kakhulu yamabhasi.

Ngicabanga ukuthi into engingayenza nje ukuthi njengoba indiza inemithetho yakhona njengoba mina ngiyisisebenzi nje, kufuze ngabe, kufuze ngilandele yonke imithetho yasendizeni. Ngakho-ke amakhasimende kumele ngiwatshele yonke inqubomgomo eyenzakalayo endizeni okanye ebhanoyini ekungamele uyiphule nokungamele futhi uze uyeqe. Ngamanye amazwi ngisholo ukuthi umgibeli nomgibeli kumele azi ukuthi iyiphi inqubomgomo esetshenziswayo ekugibeleni ibhanoyi? Imithwalo ihlalaphi? uma usuhleli ngaphakathi, indlela yokuphepha iyiphi? Ngicabanga ukuthi izinto nje lezo okumele bazazi abagibeli

Hhayi, ekuhambeni kwey'mpahla zikajantshi kusho ukuthi ngamanye amazwe isitimela ziyathuthuka kakhulu ngani ngoba ekukhiqizeni kwempahla. Ngicathi ihamba kakhulu ngojantshi ikakhulukazi le ehamba phansi, ihamba kakhulu ngojantshi ngakho-ke zinhle kakhulu iy'nhlelo zabo ziyathuthuka impela ziyathuthuka ngoba uma ungathi uyabheka nje, imizila iyalungiswa ney'timela ziyalungiswa futhi. Ngakho nje kuhamba kahle kakhulu.

Mina ngicabanga ukuthi ukuhamba kwamabhasi amahora amade namahora amaningi ikona okudala mhlampe iy'ngozi kulo mgwaqo. Ngicabanga ukuthi into engenzeka ekumele mhlampe iy'nkampani nohulumeni ay'bheke ukuthi amabhasi lawa ahamba amabanga amade kuyaye kufuneke ukuthi mhlampe uma ngabe ibhasi selihambe ngaphezu kwamahora mhlambe amathathu okanye amane, kufuneke baphumule abashayeli, phinde futhi, emva kwamahora futhi amane, bahambe futhi. Ngicathi mhlawumpe lokho ikona okunganciphisa mhlampe iy'ngozi emgwaqeni mhlampe kuphinde kubuyise ithemba kubagibeli ukuthi baphephe kangakanani.

Ngicabanga ukuthi bengingakhetha ukusebenzisa ujantshi ukuthutha impahla ngoba ukusebenzisa ujantshi uma ukuthutha impahla ujantshi okanye isitimela simumatha umthwalo omningi wempahla kunezinye iy'ndlela zokuthutha impahla. Ngakho-ke ukusebenzisa ujantshi ngikubona kuyiyona ndlela elula kakhulu futhi nengenza ukuthi mhlampe useyiveke, kuseyiveke iy'ndleko mhlampe uma kuthuthwa impahla ngoba sona sithatha impahla eningi kakhulu, sithatha impahla eningi kakhulu ukudlula ezinye iy'ndlela zokuthutha impahla ihamba phansi.

Ukusetshenziswa kwempahla, ukuthuthwa kwempahla kusetshenziswa uloliwe kuyinto enhle kakhulu futhi iyashesha ngoba uma ubheka nje uma ngabe ezothwala impahla usebenzisa uloliwe, uloliwe uthwala umthamo omkhulu wempahla. Ngakho-ke kuyaye kube lula ukuthi impahla ifike ngesikhathi esisodwa endaweni efanele kungalindi ukuthi mhlampe uthole ukuthi kukhona enye impahla ezayo kusazolindwa enye. Ngakho-ke, uloliwe uyiqoqe yonke impahla ngesikhathi esisodwa ayihambise futhi ngesikhathi esisodwa futhi ifike la endaweni efanele ngesikhathi esisodwa. Ngakho-ke ukusebenzisa kukaloliwe wokuthuthwa ukuthutha impahla ngibona kungcono kakhulu kunezinye iy'nhlelo zokuhambisa impahla amabanga amade.